O ka bua le mongwe wa badiri ba banka go kenya kopo mme dilo tse tshwanang le mekgwa ya go dirisa madi a gago ka teng, ke yona e tlileng go laola gore o tlile go duela jang, bokae le nako e kae.

Nka ba kgothaletsa gore ba kenye kopo ya nakwana gore ba kgone go duelwa le fa ba sa kgone gore ba ka ya tirong gore ba kgone go dirisa madi ao a bona go bona thuso.

Nka mo raya le go mo tlhalosetsa gore PIN e raya goreng gape e diriswa jang, gape a itse le gore PIN ke selo seo a tshwanetseng gore a se itse yena fela gape se tla mo thusa le ka dithulaganyo tsa go dirisa bank-a.

Go boloka madi ka setlhopha go molemo go feta go boloka madi o le esi gonne diperesente tseo o tla duelwang tsona ge o le esi ga di tshwane le diperesente tseo le tla duelwang tsona le le setlhopa mme di dintsi ga le le setlhopa.

Go reka koloi e e dirisitsweng ke bona go ka tlisa mathata a le mantsi mo bareking gonne e tla e na le diphoso di le dintsi tse di tshwanetseng ke go lokisiwa ke moreki a bo a di duela ka bo ena.

Nako e e beilweng pele ga tshololo ya ditlamelo e bewa ka gonne ba batla gore motho kapo batho ba tshwanelege go bona ditlamelo tseo.

Go tsenya koloto ya batho o tshwanetse go tsenya kopo pele mme o tlile go lekolwa gore o dira sentle kae, o bona maduo a madi bokae, gape le gore ga ona dikoloto tse di ka dirang gore o ganelwe kopo le gore o dirisa madi jang.

Kopo ya meputso ya malwetsi mo UIF, o dira kopo fa o lwala, fa o le motswetsi kapo fa o feleletse ke tiro.

Mathata a o ka itemogelang ona ka dikabelo tsa UIF ke gore e sa duele ka nako.

Motho o tshwanetse go gakologelwa gore go kopa meputso ya UIF go nale nako e e beilweng go dira kopo go itse dikantoro le lefapha la badiri go phutha sengwe le sengwe se se tlileng go tlhokega fa o tsenya kopo ya gago.

Ga se gantsi ga o reka sejanaga o duela madi a a kwadilweng mo go sona, ka gonne go na le morokotso o o tlileng go kenyeletswa mo mading ao a kwadilweng gape le di-insurance.

Pele o iphitlhela o tsene mo mathateng ka kopo ya madi o ka botsa ka morokotso o o tlileng go kenywa le ka nako eo e beetsweng gore o duele madi a o tlabeng o a kopile le ka dituediso tse o tlabeng o di duela kgwedi le kgwedi.

Eya go a kgonagala gore o bulele leseanyana la gago karata gore o kgone go mmolokela madi gore o kgone go a dirisa ga fitlha mo lefatsheng le gore o kgona go mmolokela madi go ya go dilemo di le eighteen.

wa account-o ya bona o ne o dira sentle fela ka mabaka a ikonomi ya rona dilo di fetogile mme ga e sa gola ka lebelo leo ne ba le solofetse.